Imidlalo ibalulekile ngoba ulutsha luyaxhomana nabanye lube nabo unxibelelwano, bavane. Okwesibini, ulutsha luyasuka kwizinto ezininzi, kubakho into aba bhizi ngayo. Iinto ezifana ke neziyobisi okanye utywala. Okwesithathu imidlalo iyakwazi into yokuba umntu xa ephumelela okanye egqwesile emidlalweni aye kwamanye amazwe, ayokudlala khona, abone iindawo ngeendawo. Kwaye nemfundo yakhe ke iya iba phambili ngoba uba namathuba amaninzi okufunda kwezinye iindawo nokubheka nakwiidyunivesithi ngenxa yeebhazari ke neziponsashiphu.

Ndaziva ndichulumance kakhulu ngokuba kaloku into yayibonisa into yoba iqembu, ibhola yethu ekhatywayo noko siyakwazi into yoba siyidlale kwaye yadibanisa thina bantu boMzantsi Afrika singabantu abamnyama, abamhlophe, singabantu bonke sathandana savana. Kwaye kwakungekho kudala ke sisandawufumana inkululeko yethu kunyaka ka-nineteen ninety-four.

Iinkqubo zolutsha zibaluleke kakhulu ngoba ulutsha lethu luya tshabalala ngoku, ulutsha lwangoku luthanda iifowuni, luthanda oomabonakude kwaye ayikho into eli yicingayo ngaphandle kwezo nto. Xa kukho ezi nkqubo zemidlalo noko bakhe baphume babe ngaphandle badibane nabanye abantwana, badlale kube mnandi, bafumane nezinye iindlela zeengcinga ngaphandle koba bejongane neefowuni.

Umdlalo weevidiyo endiwuthanda kakhulu ngumdlalo weemoto ngokuba kaloku wona ndiwudlala nonyana wam kwaye sikhuphisane sidlale sobabini, kube mnandi.

Okokuqala ukuba ngumpembeleli ihamba ngokuba unabalandeli abangakanani na, ukutsho ii-followers. Iphinde ke loo nto ibeke ubomi bakho engcipheni ngoba kaloku kulaa kwaba nxibelelwano kufuneka unyanzelekile usoloko upowusta iifoto, upowusta apho ukhoyo, upowuseta yonke into le. Enye into ke abantu bakhangela ngeendlela neendlela bathanda neengxabano, umntu enze ingxabano nabanye abantu ngenxa yoba efuna abantu abaninzi bamlandele okanye bamfolowe.

Ixesha langoku ukudlala imidlalo yeebhodi ayiseyonto ivamileyo ngokuba kaloku abantwana bangoku badlala imidlalo yeevidiyo kwaye bathanda ukuba sezifowuni. So iinto ezifana netshesi imidlalo yebhodi ayiseyonto ikhathalelekileyo ngoku ngoba ulutsha lwangoku luthanda iifowuni.

Imidlalo ibaluleke kakhulu ngokuba kaloku uyakwazi nokuba uluze iweyithi, uhlale ufithi kwaye iyakwazi nokuba ukucebise neento funeka uzityile nongazityi. Kwaye xa usenza imidlalo uyakwazi udinwa, usele amanzi, le nto ifunekayo.

Ezi tumente zinengeniso entle kakhulu kuluntu lwethu ngokuba iyabanceda abazali bethu abathengisisayo iinto ezifana nooma-chips ziswitsi, bayakwazi uyozenzela ishishini phaa babe nalo ingeniso. Iphinde ke incede nolutsha lethu noluntu lwethu ngokuba kaloku siyakwazi uphuma phaa silusapho siye nokusapotana okanye masithi siyokuxhasana nabantwana bethu abadlalayo. Siphinde sidibane siluluntu kube mnandi.

Iqela lebhola endiyithanda kakhulu yiOrlando Pirates ngokuba kaloku iOrlando Pirates inabadlali ababalaseleyo kwaye nokhowutshi wethu uyakwazi into yobana akhowutshe itimu yethu uba mayibe yitim ephambili kakhulu, egqwesileyo.

Imidlalo yeevidiyo enogonyamelo ichaphazela kakhulu ulutsha okanye abantwana abaselula ngokuba kaloku basoloko bethanda ukuba nodlame apha ekudlaleni kwabo, basoloko befuna ukwenza laa nto ibonakala phaa. Xa bekhona intoba engabaphathi kakuhle sebefuna ukuyikhupha nje ngodlame nengxabano.

Ukuba ngumpembeleli ophambili kumajelo onxibelelwano kufuneka ube ngumntu othanda izinto ezintle okanye othanda ukutya okumnandi, umane ke upowusta kakhulu phaya kumajelo. Uphinde ube ngumntu othetha kakuhle nabantu, umane ubazisa into yobana uthanda ntoni, wenza ntoni ube kanti uza kuba nengenelo. Ngoba kaloku umntu abantu ukuze bakulandele funeka babone into abayithandayo kuwe.

Mna kwisikolo sam ndingathanda ukuba kuqukwe imidlalo yamandulo, iinto ekuthiwa zii-indigenous games. Iinto ezifana noogqaphu, iinto ezifana noofihlabhanti, like imidlalo maan yamandulo eyayimnandi sasiyidlala nathi ngexesha sasisakhula.

Owu! Umdlalo endiwuthanda kakhulu yayi ngumdlalo ophakathi kweSouth Africa nePakistan ngonyaka . Andisawukhumbuli laa nyaka apho iSouth Africa yawina ngee-runs ezaziphambili kakhulu. Owu, kwakumnandi ke bebetha, bebetha amanani afana noo-six, bephinde naxa bebaleka kungakho mntu bengakhutshwa lula, bengakhutshwa ngedada.